Papadi e ya cricket ke papadi e kgolo, haholoholo ha e dlalla Afrika Borwa, hobane Afrika Borwa e bana le nako ya hore, ya ho jwetsa batho lefatshe ka bophara hore tournament e tlo dlala, ke tournament e bohlokwa. Le hore ke ke eng ntho tseo e leng hore tlamehile ba di, ba di, ba di emele tse monate tournament-eng e ya cricket e tlo rata.

Mefuta e tlo dlala, ke mefuta ya cricket, ke ona e bohlokwa sekolong ene ke ona e bohlokwa e le hore bana ba sekolo ba kgone ho e dlala sekolong.

Papadi e ya sesa e kgolo hampe hobane e ratwa ke, ke batho ba mose haholo. Ke papadi e kgolo hampe lefatsheng hobane e kopantsha batho kaofela mo lefatsheng.

Ditebele ke, ke papadi e leng hore batho ba kgona ho kopana kaofela, ho be monate ba kgone ho etsa dintho tse ngata. Hape ke, e bua ka ditjhelete tse ngata hobane papadi eo ho motho a tlo, a tlo kgona ho win-a. Ke motho e leng hore o tlo kgona ho win-a wa .

Bothata ba sekolo ke hore, sekolo ha ba fa bana mokwetlisi a tla kwetlisa bana hore ba kgone ho bapala. Eo batswadi ba ka kgona ho e etsa ke hore, ba bue le matitjhere sekolong hore bana ba hloka mokwetlisi, hore ba tlo kgona ho ba thusa, ba thole mokwetlisi.

Hobane makeisheneng a rona moikwetlise ke bona batho ba e leng hore ba ba etsa papadi hore ba bue le batswadi hore bana ba tlo dlala papadi ya bona.

Ba ka, ba ka kgona ho ja dijo tse hantle, hape ho be na le mokwetlisi a tlo ba hlokomela hore ba .

Di ngata ntho tseo o tlo ithuta ka tsona motswalle, hobane nna ke na le kelello ya hore ke nka le fa yona ka ho ikwetlisa papading ena. Ha le ka qala le nna hona tjena, ra sebedisana ka dipuo le ka ho bapala. Re tlo kgona ho ba hole ka bophelo.

Moo ke sa rateng ke hore ha ke lwana le motswalle wa, bakgotsi ba ka mehla le mehla, ha se ntho e ke e ratang. E ke e ratang, ke rata ha ntse re tswella pele re kgone ho buisana ka dipuo ka tsela e nepahetseng.

Papadi ena ya hockey ke papadi e bohlokwa ya basadi. E kgona ho fa basadi nako hore ba kopane le mafatshe a mang, hobane basadi haholo dipapadi tse ngata ba di dlale, empa hockey ke ona e ba e tsebang.

Eya hobane papadi di kgona ho etsa batho ba kgone, ba kgone ho, ho phahamisa flaga ya Africa Borwa ka hlwahlwa, le hore ba kgothatse bana hore papadi ya bona ba ka kgona ho e latella ka toro ya bona.

Eya, e bohlokwa hobane e fa batjha tswellopele le katleho ya hore ba kgone ho bapala polekeng tse ding, hape ba kgone ho bapala le le batho ba bang mafatsheng a mang. Ba kgone ho ithuta ka, ka papadi ya bona.

Ho ikwetlisa le ho kenella dibapadi di tlo ba thusa hore ba tswelle pele ba kgone ho bona toro tsa bona, hape ba tlohelle ho sheba dintho tse ding tse sa , tse sa tlo ba tswella molemo, hobane dithethefatsi ke tsona tse sa ba tswelleng molemo. So ha ba kgona ho dlala dibapadi, ba kgona ho ikemisetsa bophelong.